Ezemidlalo ziphuhlisa ulutsha ngeendlela ezahlukeneyo. Kwezo ndlela zibenza bahambe nomthetho, bajonge yonke into eyenzekayo ukuze baphuhle bona, nosapho lwabo, lubenza kwakhona ukuba basoloko benento yokwenza, iingqondo zabo zihleli nje zithe phithi yinto yokwenza.

Ibhodi efana neyetshesi ingaphuhlisa imidlalo neengqondo zabantwana, ukuba ibe ngabantu abacinga nzulu, nabantu abakwazi ukubala nezenzululwazi.

Owu, iqela lesizwe lebhola elikhatywalo lasenza sachulumanca, sadibana njengesizwe. Isizwe besijongene ngezikhondo zamehlo, phakathi komnyama nomhlophe, saze sadibana saba luluntu olunye, saba ngumntu omnye.

Ndingacebisa umntu oselula ukuba afunde iincwadi ezibhaliweyo ukuze aphuhlise ulwazi lwakhe, kuba kuthiwa abo bafundayo baziinkokheli.

Ezemidlalo ziluncedo ekuphuhliseni izakhono zobunkokheli kulutsha kuba banikwa izikhundla ezithile, zikhundla ezo zibenza babe noxanduva kubo, babe noxanduva nakumaqela abawadlalelayo.

Ukudlala imidlalo yeevidiyo kungenza abantu ibe ngabantu abakhawulezayo ukuba nemisindo, nabantu abanobundlobongela nobundlavini.

Abaqeqeshi banendima kwezemidlalo esikolweni kuba ngabo abantu abaphuhlisa abantwana kwezemfundo, baphinde babaphuhlise kwezobunkokheli.

Urhulumente uyasilela ekuxhaseni ibhola labasetyhini, iBanyana Banyana, kuba abazi nababukeli abaninzi.

Into endiyithandayo nendiyonwabelayo kukwenza amabalana amafutshane. Yinto leyo enothi indaphuhlise, ize indenzele nemali ethe xaxa, kuba la mabalana mafutshane ndingawathengisa, ndenze imveliso kubantu abanomdla kuwo.

Imidlalo ingabanceda abantu abakwisimo sokudandatheka, kuba imidlalo ihamba nokuqhula. Ukuqhula okuhamba nokuhleka, naxa bebila ekubileni kuphuma yonke le nto ibenza badandatheke, ivuselele umphefumlo wabo, ivuselele nemizimba.

Iqakamba ngowona mdlalo ndiwuthandayo. Ndithanda laa mfo kuthiwa nguJacques Kallis. UJacques Kallis, ingekho into bengakwazi ukuyenza kweyeqakamba. Ikuba kusekuqhokreni ukhona, ikuba kusemakeni nasekufildeni ukhona, ukuba kuyabhowulishwa ukhona. Ungomnye wabantu bebedlala iindawo zonke kwiqakamba.

Imidlalo endingathanda ukuyibona zibonelelo kwisikolo somntwana wam ingaba yimidlalo efana netshesi ibe nemidlalo efana nemiculo. Izinto apho ezithatha ingqondo nomzimba ziyidibanise zenze umntu acinge nzulu.

Iingenelo zokudibana njengamaqela ukuze abantu bazilolonge kukuba abantu bayakwazi ukukhuseleka kwizihange nabantu abanofuna ukubenza izinto ezingalunganga.

Ukuba kwiqela leqakamba elibethiweyo ngamanye amaxesha kukusikhuthaza sizixelele xa siphinda sidibana nabo siza kubatywatyusha ngamandla kuba basihlazile.

Le mvakalelo yokungafaneleki kwamabhinqa ukuba badlale umbhoxo kuyidodobalisile nyhani inkxaso kwiqela lamabhinqa. Amabhinqa anesakhono aphele eyeka ukudlala umbhoxo kuba awaxhaswa.

Umntu endimaziyo wakhe wazama uguqula into ayithandayo imenzele ingeniso yemali. Wonke umntu ngelaa xesha wayeqala, wayemthatha njengomntu oqhulayo, umntu ongenanto yokwenza, kodwa ekuhambeni kwexesha, wonke umntu wabona uba lo mntu uqinisekile ngale nto afunuyenza. Ibe imzisela imali, ingakhange icingelwe kuba angayenza.